Na nṋe ndo no vhuya nda dzi wana ndi vhathu vhane vha khetha mavhenngele nga uri ndi vha ndi kho u wana Wi-Fi. Zwi dzi nga maṅwe mavhenngele a u rengisa zwiḽiwa hanefho hune wa renga wa dzula fhasi. A vha a tshi kho u thusa nga uri tshifhinga tshinzhi u ya wana uri u na mushumo wa tshikolo, u a kona uri u ye hone, u dzule for tshifhinga tshilapfu u tshi kho u ita mushumo wa tshikolo wau u vhuya wa fhedza. Wo to u renga zwiḽiwa fhedzi wa vha u kho u ḽa u tshi kho u shumisa Wi-Fi yau, u tshi kho u ita zwine wa kho u ita mara tenda wo renga u ri u vhonise u ri u kho u vha tikedza kha bindu ḽavho navho vha kone u aluwa.

Nṋe ndi vhona u shumisa app dza u rumela milaedza dzi zwi khwiṋe u fhirisa u founa nga uri kha nga hedzo dzi app u vha u kho u shumisa dzidatha. Ra datha musi wo i renga u ya kona u founa ngayo, u a kona u rumela milaedza, u a kona u dzhena na kha dzi social media fhedzi u fhirisa musi wo renga airtime, airtime i a ṱavhanya u fhela na uri i ita tshithu tshithihi fhedzi, u founa kha re u kho i shumisa airtime kha u ita data i a ṱavhanya u fhela. Zwino airtime ndi vhona uri i toḓa masheleni manzhi u fhirisa u renga data kha u ita zwoṱhe, u to u nga WhatsApp, u a kona u founa, u a kona u rumela mulaedza, u a kona u pfa na zwiṅwevho zwa kha maṅwe mashango nga WhatsApp fhedzi, nga data fhedzi u fhirisa airtime u i renga nga uri nazwo zwi a dina.

Nṋe a thi vhoni hu na tshine nda nga tshi shandukisa kha theḽevishini nga uri thi vhoni tshithu tsho khakheaho ngayo nga uri zwi re ngomu ri wana zwine zwa ri gudisa zwithu zwinzhi, dzi nyimbo, zwithu zwinzhi zwo fhambananaho. Mutengo wa hone u vha u kho u elana na saizi ya t-v i ne u kho u i renga na vhuimo ha hone ndi vhona yo ima zwavhuḓi. Thi vhoni huna tshine nda nga tshi shandukisa nga uri u bva kale ri kho u i sedzela yo to u rali na a no maḓuvha i kho u vha khwine, i tshi kho u ya, zwino thi vhoni hu na tshine nda nga shandukisa.

Tshenzhemo ine nda vha na yo hu tshi ḓa kha u shumisa Wi-Fi ya vhukavha mabufhoni, ndo vha ndi tshi kho u ṱoḓa u ita mushumo wanga wa tshikolo, ndo dzula ndo lindela fly machine yanga. Hu no u ri ndo o baleliwa u ita nga tshipidi nga uri i i fara i tshi litshedza Wi-Fi ya hone ende i shuma tshifhinga tshiṱuku, zwino ndo vhona hezwo hu si tshenzhemo ya vhuḓi yanga zwi tshi bva kha nne, hu no uri thi ngo kona u fhedza mushumo wanga we nda vha ndi kho u ita.

Nṋe ndi vhona uri Wi-Fi kha re i ya tshitshavha i si ya muthu e ethe, i tea u vha na mikano u itela uri muṅwe na muṅwe a kone u i shumisa zwavhuḓi nga tshifhinga tsho fanelaho, u fhirisa musi kha re hu muthu a tshi kho i shumisa fhedzi na fhedzi. U guma a tshi kho u shumisesa, a fhirela vhaṅwe, vhanwe vha balelwa u shumisa. Ndi vhona uri mikano ndi ya ndeme nga maanḓa zwi tshi ḓa khazwo.

Mitambo ine nda takalela u i sedzela nga maanḓa zwi dzi nga bola ya milenzhe ya u to u raha, mutambo wa maḓini, wa u swima na mutambo wa u gidima, mitambo ya u gidima. Ndi a zwi takalela nga uri zwi vha zwi kho u vhonisa uri muthu o vha a tshi kho u shumisa muvhili wawe a kho u ita zwithu zwo fhambananaho u vhonisa uri u a kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe u tshi kho u shumisa muvhili wau. U nga u tamba mutambo wa maḓini, u vha u kho u shumisa zwanḓa uri u kone u bvela phanḓa u kone u swika phanḓa. U mu gidimi, u vha u kho u shumisa milenzhe yau uri u kone u gidima, zwa u raha bola hu vha hu milenzhe. Zwino ndi vhona hu mutambo wa vhuḓisa nga maanḓa na zwone vhana vha ano maḓuvha vhanzhi vha a u takalela hoyo mutambo ende u thusa na kha muvhili uri u khwaṱhe.

Nṋe ndi nga ḽi fhulufhela heḽo bindu nga mannḓa nga uri zwi vha zwi kho u ambiwa radioni ya tshitshavha tsha hashu ende ṋne u ḽi fhulufhela zwi amba uri ndi vha ndi khou tikedza ramabindu muṅwe wa tshitshavhani tsha hashu. U nga sa vhathu vhatswu ri tshi tea u tikedzana zwi tshi ḓa kha mabindu uri ri kone u fhaṱana, ri kone u aluwa riṋe vhaṋe kha tshitshavha tshashu. Zwino ndi nga vhona uri ndi khwine u ḽi fhulufhela u fhirisa u fhulufhela bindu ḽa muthu wa re a vha kule nga uri kha re ndo badela tshithu a nga kona u shavha na masheleni anga a si mbudze tshithu. Zwino kharali hu ramabindu a ne a vha tsini na hayani ndi nga kona uri ṱhanwe ndi tshi ḓivha hune a dzula hone ndi to u ya hone u fhirisa muthu a ne a thimu ḓivhi.

Nṋe a thi vhoni zwi zwa ndeme nga uri ndi zwithu zwine zwa sumbedziwa kha dzi theḽevishini tshifhinga tshinzhi, zwino ende vhathu vhanzhi ndi vhathu vha u ṱalela dzi theḽevishini. Na kha founu zwi a dzi sumbedziwa zwino thi vhoni zwi zwa ndeme uri zwi dovhe zwi ambiwa na kha dzi radio. Ndi vhona uri musi muthu a tshi kho u to u zwi ṱalela u fhirisa u zwi thetshelesa zwi vha zwi khwine, nga uri vhathu vhanzhi vha funa u to u ṱalela tshithu vha tshi kho u to u tshi vhona nga maṱo u fhirisa u to u tshi pfa tshi tshi kho u ambiwa nga muṅwe muthu a ne a u koni u muvhona.

Nṋe ndi vhona uri toll ya medication i nga thusa vhathu nga uri vha wana thuso ya mutakalo vho dzula mahayani havho, vho dzulisea na zwa uri zwi vha thusa kha uri vha si tshimbile tshikhala tshilapfu lapfu. Uri vha kone u wana thuso ya zwa mutakalo, zwino zwino ndi vhona uri vha ende na zwa uri musi vha tshi kho u ita toll ya medication. Vha wanala vha wana tshumelo iṅwe na iṅwe yo fhambananaho vho dzula henefho hayani tshiṅwe na tshiṅwe tshi to u ḓisedzelwa khavho, vhone vha so ngo dinalea, vha so ngo ya kule kule na musi tshiṅwe tshifhinga u ya wana u kho u ri u kho u ya u ṱoḓa tshumelo u u we kana u huvhale u nḓilani. Zwino u vha u kho u saver tshifhinga tsha uri hu si vhe na khombo i ne ya u bvelela musi u tshi kho u ya u ṱoḓa thuso.

Nṋe ndi vhona uri ndi nga uri tshiṱitshi tsha vhupo tshi vha tshi khou amba nga zwithu zwoṱhe zwa ḽifhasi u nga zwa dzi polotiki, zwa u wana mushumo, zwa uri ikonomi yashu i shumisa hani, u fhirisa radio ya lushaka. Nga uri ya lushaka i vha i khou amba nga zwithu zwa zwa vhushaka hashu mashangoni a ne ra dzula khao, zwithu zwo to u raloho. Tsha vhu bindudzi tshone vha tshi khou amba nga zwa mabindu, vho ramabindu vha tshi kho u amba nga ha mabindu avho. Zwino tsha vhupo tshi vha tshi kho u amba nga tshiṅwe na tshiṅwe tsha ḽifhasi, zwoṱhe zwoṱhe zwi ne zwa kho u itea kha ḽifhasi ḽashu uri ri kone u zwi ḓivha uri ri kone u zwi pfesesa.

Nṋe tshenzhemo ine nda vha nayo ndi ya musi ndi vhuponi ha mabupo. Ndi ndi tshi kho u shumisa Wi-Fi heyi ya tshitshavha, ndi tshi kho u ṱoḓa u ita mushumo wa tshikolo nda balelwa u i ita, nda balelwa u u fhedza nga uri Wi-Fi ya hone yo vha i tshi kho u lenga, i tshi dzhia tshifhinga uri i kone u loader zwithu. Zwino zwo nnyita uri ndi si kone u fhedza mushumo wanga, zwo ndzhiela na tshifhinga tshilapfu nda guma ndi tshi humbula na u renga na data yanga nga masheleni a nga uri ndi kone u fhedzisa hoyu mushumo. We nda vha ndi tshi kho u tea u u rumela nga tshetsho tshifhinga. Zwino ndi vhona uri Wi-Fi ya tshitshavha i a lenga, a i fani na ya iwe muthu muṋe u ne wa ṱuwa wo dzi itela yone kana datha ine ya vha wo to u dzi rengela yone.

Nne zwine nda vhona zwi tshi ḓa kha Wi-Fi ya mahala ndi uri u ya kona uri u shumise Wi-Fi musi u siho hayani, u a kona uri u ite zwine wa kho u ṱoḓa u ita. Hezwi zwi tshi ḓa kha zwa u tsireledza a a thi a thu u to u ḓivha nga maanḓa nga uri vhathu vhanzhi vha vha vho sedza uri vha vha vha kho u saver kha u renga data uri vha kone u ita zwine vha kho u ita kha social media kana kha WhatsApp nga tshetsho tshifhinga. Zwino vhathu vhanzhi a vha zwi sedzi zwa u tsireledzea tshifhinga tshinzhi.

Nṋe ndi vhona hedzi khungedzelo dzi tshi shuma nga nḓila ya uri vhathetshelesi vha guma vha tshi kho u ya u gidima, vha tshi kho u ya u renga hezwo zwithu zwine zwa vha zwi tshi kho u khungedzeliwa kha radio, kana vhaṅwe vha guma vha tshi kho u ṱoḓa u ḓivha nga maanḓa nga hezwo zwithu zwine zwa vha zwi tshi kho u ambiwa. Zwino zwi ita uri vha thetshelesi vha vhe na dzangalelo dzangalelo ḽa u ḓivha zwine zwa vha zwi kho u ambiwa, vha ṱoḓa u divhesesa na u pfesesesa uri hezwi zwine zwa kho u ambiwa zwi shumisa hani, zwi ḓo itiswa hani. Zwino ndi vhona uri musi hu tshi kho u khungedzeliwa kha radio, zwi vha zwi kho u ita uri vhathu vha vhe na heḽia dzangalelo ḽa u ṱoḓa u divhesesa uri hoyu mukungedzelo u khou amba nga tshithu tsha hani tshine tsha vhonala tshi nga nḓila ḓe nga uri vha vha vha sa zwi vhoni vha vha kho u to u pfa tshi tshi kho u talutshedzwa hetsho tshithu.